Taba eo, mmuso o sebetsa ka thata e bile o etsetsa bakgatshane bophelo bo bohlokwa hore ba kgone ho fihlella tshireletso le hlokomele e loketseng bana, ha ba fihle dipataleng, ba a tseba hore na metjha eo ba tlameileng ba ye ho yona ke efeng, hore ba tsebe ho kopana le dingaka le tsona di-nurse. Hore ba tsebe ho o tseba dintlha tse mmalwa ka hore na ngwana o hlokomela jwang.

Thibela pelehi e lokileng ke ya dipidisi, eo e leng hore motho wa e nka letsatsi le leng le le leng. Ya setso ke ya hore ke ya pitsa, ho na le dipitsa tsa Sesotho tse rekiswang. Empa hangata e dula e le keletso ya hore motho a itlhokomele hore a seke a iphumana a nka dithibella, dithibelo pelehi tse nanana. Tsena tsa sekgowa di lokile hobane ha e ba o utlwa di sa o tshwara hantle, o kgona ho ya ngakeng mme doctor kapo nurse e kgone ho check-a hore hobaneng e sa dumellane le mmele wa hao.

Hore motho o na le lefu lena la kankere, ke ha motho ana le di-pain-i tse sa hlaloseditseng mmeleng. A dula a kgathetse ka dinako tsohle, mmele o fokotseha, letlalo le lona le tjhentjha. Hore motho a a fumane bookelo bo lokileng, o tlameha hore a etse surgery, kapa a etse chemotherapy. Kapa radiation, hore a tsebe hore a ka e hlola kankere, le hore bophelo ba hae bo tsebe hore bo bolokehe.

Nna ha ke kgetha moriana ke kena internet-eng, ke shebe meriana e e advert-isitsweng. Ha ke qeta ke be ke sheba hore na, ho nna ke na le di-symtom-o di feng tseo e be di tsamaya le moriana ofeng. Hangata ke ye ke shebe ke sebedise moriana bo dikgwedi tse kabang nne kapo ho yeng bohlanong. Ha e ba ke dula ke kula kamora moo, ke tlo kgona ho bona hore e itseng ke yona eng loketseng, e itseng ha yang lokela. Hobane nengneng tla be ke sena moriana yena kaofela ke na le , be kenwa eo e , ke be ke bona hore tjhe, ha o le ha o itseng o le siko, ha ke fole ka pele.